Re ka sireletsa le go dira botsala ka go nna le pelo e ntle, go nna le pelo ya gape-gape e be o nna le botho, o seka tshaba go bua le batho le go ikitsise.

Go ikatisa, go na le seabe se segolo thata mo go boitekanelong jwa tlhaloganyo le go ritibala ga maikutlo a bašwa. Go ikatisa go thusa mmele ka go nagana sentle, go nna ntse o itekanetse, gape-gape le go nna le mafatlha a e leng gore a itekanetse.

Ke ka gonne metshameko ya kwa dikolong tsa kwa toropong e be e leng gore sekolo seo se na le madi a a leng gore a ka a lokela mo metshamekong eo. Go na le gore metshameko e leng kwa metseng, kwa dikolong tse e leng kwa metseng ga ba na madi a le re ba ka tsenya mo dilong tsa go tshwana le bo-swimming le bo dilo tsa go tshwana le bo-cricket-e le tsona tseo.

Ke metshameko ya go tshwana le kgati, diali, , go siana le go tshameka kgwele ya dinao. Ke nagana gore metshameko ena le metshameko e leng gore re gotse re tshameka re le bana ke ka foo e leng gore ke metshameko e e rategang thata.

Fa o dira diphoso e be o leka gape, o feleletsa o ithuta ka foo go nna le mo metshamekong le seabe mo metshamekong, o thusa bašwa ka mogopolo le go itse gore le ga o ka dira selo wa se se tlhaloganye la ntlha. Wa ka nna o ntse o dira gape le gape le gape ke utlwile tlhaloganya, ke ka foo go nnang le batho ba e leng gore ba atlega mo metshamekong e be ba kgone le go ithuta mo diphosong tsa go bone.

Lefelo le ama bokgoni jwa moatleletiki le maitemogelo a gago ka gore fa o gotse o tshameka kwa dithabeng kwa mabopong le kwa dikgweng o nna le a e leng gore a kwa godimo, go fetisa o e leng gore o gotse a tshamekela kwa di-park-eng, mebileng le marulelong a matlo.

Metshameko ya bana e ka dirisiwa go rotloetsa go ithuta ka gonne o ka ruta bana gore mo motshamekong go na le dithuto tse e leng gore ba ka ithuta tsona, tsa go itirela le go bona gore o na le bokgoni bofe.

Dikgwetlho tseo e ka nna gore ga se bana botlhe ba ile nnang le bokgoni ba metshameko eo e le go re farologane, mme se o ka se dirang go rarabololwa bothata bo ke go e dira bana gore ba nne ba ntse ba iteka mo metshamekong e leng gore e farologane.

Motshameko o e leng gore ke gotse ke o tshameka e le gore ke rutile ke motsadi wa ka ke motshameko wa kgwele ya dinao le tennis. Ke rutile ke rre wa ka e leng gore o gotse a rata motshameko ono.

Ditsala tse di nnelang ruri ka go tshameka metshameko gantsi ba bangwe ba feleletsa ba tswetse pele mo mo botshelong ka metshameko oo, mme ba bangwe ba feleletsa ba itebetse ba tshamekile ka matshelo a bona e be ba sa ye gope mo botshelong.

Ke metshameko ya kgwele ya dinao, ke ditlhopha tsa kgwele ya dinao ya bomme, ditlhopha tsa hockey ya bomme ke tsona ditlhopha tse ke di itseng mo Aforika Borwa di tsweletse pele di tshameka dinaga tsa kwa ntle.

Ke metshameko e e leng gore e tshwana le bo go thuma, go siana, go kuka di tshipi, ke yona metshameko e e leng gore e amega mo matshelong a batho e leng gore ba itekanele mme ba thusega le tlhaloganyo.